Tsona, o seke be wa bua ka tsone ka gore batho ba bantsi ba tlhoka ditiro ka gore sengwe le sengwe se a tura gone jaanong mme inflation-e le yone e ya e ntse e oketsega ko godimo. Batho ba tlhoka mmereko, batho ba a leka gore ba beye borotho mo tafoleng mme ga o kgonagale ka gore madi ga ayo, dilo di tlhatlhoga mme le batho ga ba bereke. Mme data le yone e a oketsega, batho ba bangwe ga ba kgone gore ba ka e kry-a, ke ka goo batho ba ba ntsi ba berekisa Facebook ya mahala ka gore WhatsApp-o yone o ka se e berekise ya mahala.

Nna e sale e le nna ga ise ke reke data, mo gae ba tsentse thapo e e tswang ko godimo e bidiwa ka Seesimane e bidiwa ka gore ke fibre mme yona e patalwa fela ka kgwedi mme e patalwa ke batsadi ba me. Nna ke tsena fela mo go yona then ke kgona go dira sengwe le sengwe seo ke batlang go se dira ka nako ya me mme yona ga ke ba botsa ba re ga e fele, ka gore yona e bereka motshegare le bosigo mme le ge batho ba robetse yona e a bereka. Ga motlakase tsamaile ke gone fela e timang mme bone ba rekile battery e tona ba e bitsa ka gore ke inverter for yona gore e seke ya tima.

Sa ntlha, motho ga a batla go reka data o tshwanetse gore a lebelele gore ga e rekile e tla bereka jang mo founung ya gagwe, ga se e e felang, ga se e e tsayang sebaka gore ka bereka. Data e fapa-fapaneng mme ba bangwe ba dirisa data e reng ga ba e dirisa e bereka ka bonako mme tsotlhe tse ba batlang go di dira founung kapa mo khomphutareng ba kgona go di dira. Ba bangwe ba berekisa data e e sa tureng mme e e sa tureng yona bothata ba yone e tsaya sebaka go dira mme le motho wa teng a ka fela pele ke go nang tse a e dirisa ka gore ga a siama for difounung tse dingwe mmogo le dikhomputareng tse dingwe.

Nka rata gore e tsene ka la pele go kgweding mme data e nka e berekisang for kgwedi yotlhe ke nagana ke five hundred GB gig, ke nagana e ka ntirisa sengwe le sengwe seo ke batlang go se dira ka gore tla be e le ntsi thata mme ga ke berekisa ke le esi, ke berekisa le bana ba mo ntlong mmogo le ba me ka gore e tla be le ntsi thata mme ke tlabe ke sa kgone go e fetsa. Nka rata gore e tsene ka lapeng, kgwedi e nngwe le nngwe e be e tsena then re gone gore ba ba yang sekolong ba e berekise mme ba dire mmereko ya bone ya sekolong ka yona, ga ba batla go dira dilo tse dingwe ba di dire ka yona.

Give G e tlile ka bonako mme ba ba e itseng ka gore le rona ra e berekisa ke yone e dirang ka bonako go di feta tsotlhe mme e change-a botshelo ba batho ka gore mongwe le motho o kgona go dira dilo tse dintsi ga a berekisa five G. O ka berekisa yone mo founung ya gago mogaleng wa gago, o ka boela wa e berekisa mo khomphutareng mme o ka boela gape wa lebelela di-movie, ditori, dipina, sengwe le sengwe ke gore o ka dira sengwe le sengwe ka yona ka gore yona e dira sengwe le sengwe se o se batlang mme ka nako e wena o e batlang mme ke bona e tsene sentle ka gore thekenoloji le yone e a oketsega.

Mmata wa me nka mo tlhalosetsa ka gore ga a tsenya data a e rekile mo pampiring a e rekileng mo go yone, mo pampiring e kwadilweng dinomoro go na le star mme a ka simolola tsenya star se, e a bontsha gore e tsenywa jang mme a ka latela dipeelo tsotlhe tse di kwadilweng pampiring e nnyane eo e ba mo neileng yone go tswa ko shop-ong ga a tswa go reka data. Mme ga a feditse e tla tsena mme o tla kgona gore a kopane or-e a bua le ba losika le mmogo le ditsala tsa gagwe ka gore data eo ke yone e tlo dirang gore a kgone go bua le batho ba a kgakala le ena mme a kgone le go ba founela le gore a kgone le go ba bona.